Goza ro sungula leri munhu a faneleke a ti a ri teka loko a lava ku pfula akhawunti ya yena ya bangi, i ku ya eka bangi yaleyi leyi a lavaka ku pfula akhawunti eka yona. Swilo leswi a faneleke ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku va na swona leswaku a ta kota ku fikelela ku pfula akhawunti ya yena i pasi loko a nga ri hava pasi i ta tirhisa passport or xin'wana na xin'wana lexi nga ta endla leswaku a kota ku pfula akhawunti ya yena. Kambe va fanele va lemuka vanhu leswaku tibangi to tala a ti a ti pfumelelani na na mikhuva ya mavun'wa.

Ina swa koteka leswaku munhu a kuma mimbuyelo ya yena ya UIF loko a tshikile ntirho entirhweni entirhweni ematshan'wini yo a hlongoriwa. Leswi i ntiyiso helela swinene hi mhaka ku loko hi vulavula hi UIF, hi vulavula hi hi mali leyi munhu a yi tirheke for malembe yo karhi eka khamphani yo karhi. UIF-e ni yi fanisa na na penceni. A yi yi hi ku munhu i i lo hlongoriwa kumbe i lo tshika kambe, yona ko va mali ya munhu loyi a tirheke malembe yo karhi for khamphani yo karhi. Naswona mali leyi i va a yi sayinerile leswaku loko a a tshika hi lembe ra so kumbe nkarhi wolowo a nga ta tshika hi wona, mali ya yena wa yi kuma.

Swipfuno swa ku vekisa mali eka tindhawu ta mabindzu hileswaku, mali leyi ya ya ya vuyerisa swinene eka nkarhi lowu taka. Yi endla leswaku loko munhu o tshuka a va a heleriwe hi ntirho, a nga kota ku ku landza mali yoyeliyani a nga yi veka. Naswona mali leyi ya ya yi vuya yi ri na ntswalo swinene. Kambe swo biha hi ku vekisa mali emabindzwini hileswaku, minkarhi yin'wani mabindzu ya wa. Ende loko mabindzu ya wa, swi vula ku na mali ya wena a wu nga yi kumi hikuva yi fambile na leswi swi nga hela kwalaya bindzwini. Hi tiva tikhamphani to tala swinene leti ti nga ti ti ti nga wa, ikhonomi ya tona yi nga wa leswi endlake leswaku vanhu va nga koti ku kuma mali ya vona leyi va yi vekeke. Ku na swo tala swinene, kambe na swona swi na nkoka ku munhu a kota ku vekisa mali.

Vanhu va ti kuma va lombe mali ebangini ebangini or ebangi, hikokwalaho ka ka ku lava ku fikelela life style yo karhi evuton'wini bya vona. Van'wani va vona ku va ku ri pressure yo munghana e dirayivha movha na mina ni ni lava movha, ivi va ya lomba mali. Kambe van'wani va vona ku va vusweti kumbe ku ri timhaka to va lava ku yisa tidyondzo ta vona emahlweni, kambe ka nkarhi wolowo va nga ri ki na va nga va nga vi va nga vi na mali yo kota ku yisa tidyondzo ta vona emahlweni. Leswi endlaka leswaku va ti kuma va hetelela va lombe mali ebangi yo karhi, leswaku va ta kota ku hakela ti-tuition fees to karhi eka yunivhesiti yo karhi leyi va yi apulayeleke.

Hambana eka xikweleti xa bindzu na na ri na xikweleti xa munhu hi yexe hileswaku, loko u lomba mali eka bindzu ro karhi ri lava na ntswalo loko yi vuya mali ya yona. Ri lava na ntswalo wo karhi, ku va ku ri na ti-percentage to karhi leswi hi swi vitanaku interest interest hi xinghezi. Kambe loko swi ka eka munhu hi yexe, loko no lomba mali eka munghana wa mina, munghana wa mina a nga yi lava mali liyani sweswi yi nga yi nga xiswona. Loko no va ni lombe two hundred, ni ya yi tlherisa yi ri two hundred. Kambe swi hambanile eka mabindzu hi mhaka ku loko no lomba mali ka bindzu, loko no lomba yi ri two hundred loko ri hela lembe va nga yi lava yi ri five hundred kumbe six hundred. Hi kona ku hambana loku.

Vutisa leswaku xana ku laveka yini leswaku mina ni kota ku endla mobile banking? Xivutiso xa vumbirhi ndzi nga vutisa leswaku, xana online banking or mobile banking yi safe ku fika kwihi? Xa vunharhu ni nga ni nga kombela ku vutisa leswaku, hi swihi swiendlelo kumbe swiendlo leswi mina tani hi munhu loyi a tirhisaka bangi online ni faneleke ni swi endla leswaku swilo swa mina swi va safe? Swo fana na loko ni nga sherhi tiakhawunti ta mina, tiphini, na swo fana na sweswo.

Ina ni vona ku ri mianakanyo leyinene hi mhaka ku leswi ta endla leswaku kumbe swi ta pfuna vanhu lava kumaka mali leyi, va kota ku ti xavela swilo swa vona va tirhisa tifoni ta vona. Swi nga zi swi lava ku va rhumerisa vatukulu kumbe vana. Hi mhaka ku loko hi swi languta kahle eka minkarhi ya sweswi loko vanhu lavakulu va rhuma vana va vona, vana va vona va fika va va va dya mali kumbe va xava swilo leswi nga swi nga helelangiki leswi va rhumiweke swona. Ivi va tisa ti-problem kumbe stress eka vanhu lavakulu, leswi nga tshamisekangiki.

Ndlela leyinene ya ku hlayisa mali ya ya ya mina yo huma peceni ya lembe na lembe, i ku teka e e gondzo ro veka mali ebangi kumbe ni pfula akhawunti yo karhi leyi nga ta lokiwa leswaku yi nga ndzi pfumeleli ku ni kuma mali liyani. Ni nga yi khumbi, ni nga yi endli nchumu, ni yi tshikisa swewiyani ku kondza wu ya fika nkarhi lowu wu nga estimateriwa wona.

Mhaka yo tirhisa ti-app-e ta bangi yi olovisa vutomi swinene. Vanhu va kota ku xava va tirhisa ti-app-e, vanhu va kota ku ku odara swilo leswi va lavaka swona va tirhisa ti-app, vanhu va kota ku tirhisa ti-Bolt hi mhaka ti-app-e. Leswi nga swi leswi va swi va swi va pfunaka hi tlhelo ra ku va nga yi va ya yima tilayini etibangi ku kondza va humesa mali, kambe swi vevuka leswaku va kota ku humesa va kota ku tirhisa tifoni ta vona ku endla leswi va lavaka swona hi nkarhi wo karhi.

Tikhamphani ta ndzindzakhombo ti na nkarhi wo rindza, leswaku ti ti ti ti chavelela vanhu lava lahlekeriweke. Ti endla lebyi leswaku vanhu lava lahlekeriweke, va va na va va na na na na na matimba yo kondzelela xiyimo xo karhi lexi va hlanganeke na xona. Ku nga va ku ri xiyimo xi na xihi, kambe tikhamphani leti ta pfuna swinene. Hi mhaka ku loko hi swi langute kahle, tin'wani ta tikhamphani ta ndzindzakhombo ti tisa ti tisa swilo swin'wana tisa tin'wani ti tisa swakudya, tin'wani ti tisa vayimbeleri leswaku va ta chavelela swi tele ngopfu.

Akhawunti yo hlayisa mali leyi nga na ntswalo lowukulu i debit akhawunti or debit bank. Kambe akhawunti leyi yo hlayisa mali ya nkarhi na nkarhi i credit i credit akhawunti.

Loko khadi ra ra ra wena ri yiviwile, swi na nkoka leswaku u teka goza ro ya eka eka branch ya khadi rero u u u u ri endleke, khadi rero ri yiviweke, khadi leri yiviweke. U teka goza ro ya eka branch u fika u va hlamusela hi xiyimo xa wena va ta ringeta ku yimisa khadi ra wena leswaku ri nga tirhi. Hi mhaka ku loko ro va ri yiviwile vayivi lavaya va ya ku tirhiseni ka khadi ra wena ku teka mali ya wena na swin'wana savings leti nga ta va u ti endlela vanhu va nga kota ku ti teka. Hi hanya eka mikarhi yin'wani leyi vayivi va nga tlhariha swinene, va kota ku pfula khadi ra wena u nga va nga tivi na PIN na yin'we. So swi na nkoka ku loko khadi ra wu ri yiviwile kumbe u nga ha ri voni, hi xihatla teka goza ro tsutsumela e e e branch yo karhi ya khadi ra wena u fika u u pfarisa khadi u endla rin'wani.

xitokofela xi pfuna swinene loko swi ta eka tlhelo ra timali ra swakudya. Kambe ndzi ta rhandza ku focus-a ngopfu eka tlhelo ra swa timali hi mhaka ya ku, xitokofela xi endla leswaku munhu a tshama a tiva leswaku mundzuku ka siku i ta va na mali yo karhi. Swa n'wi hlohletela leswaku a kota ku seyivha mali, a kota ku hlayisa mali. ni na ku tshemba leswaku vatswari vo tala kumbe vanhu vo tala va nga va va ri na swo tala leswi va lavaka ku swi endla hi mali liyani. Van'wani va lava mali liyani ku endla ti-registration fee kumbe ku hakela ti-registration fee eka lembe leri taka. Van'wani va lava mali liyani ku xava swa khisimusi na swin'wana na swin'wana. Swi tele leswi vanhu va swi endlaka hi mali ya xitokofela.

Mali i xitlhangu xa vutomi. loko hi vulavula hi hi akhawunti ya bangi yo karhi, tibangi ti hi pfuna swinene ku hlayisa mali ya hina. Leyi mali leyi hi yi tirhisaka ka ka swilo swo hambanahambana. mali hi yi tirhisa ku ku hakela ti-fees, mali hi yi tirhisaka ku xava swakudya, mali hi yi tirhisa ku ku endla swo karhi leswi hi swi navelaka evuton'wini. Kambe loko hi vulavula hi ku mali i xitlhangu xa vutomi, na loko hi vulavula hi bangi. Bangi ya hi pfuna swinene ku hlayisa mali ya hina. Loko hi ri na bangi ha kota ku tirhisa e e akhawunti leyi hi yi pfuleke ku hlayisa mali ya hina, naswona hi kota ku xava hi kha hi tirhisa yona akhawunti yeleyo. mali ya hi pfuna swinene ka swilo swo hambanahambana swinene.

loko munhu loyi a pfumalaka ntirho, a a endla xikombelo xa mali ebangi ivi yi pfumela bangi yi yi pima tin'hweti to karhi kumbe malembe yo karhi, ku endlela leswaku munhu loyi a kota ku ku ku hakela mali liya. Tibangi tin'wani ta pfumela ku munhu a hakela hi n'hweti na n'hweti, tin'wani ta pfumela ku munhu a hakela hi hi vhiki tin'wani ta pfumela ku munhu a hakela loko a ri na yona nkarhi walowo. Hi mhaka ku bangi a yi pfumeli ku wun'wana na wun'wana a a a a lomba mali eka yona, yi sungula yi languta ku munhu loyi xana a nga kota ku yi hakela mali leyi xana ke. Loko yi suka kwalano ebangi se yi ta yi ta nyika empfumelelano.

ndzi nga tsundzuxa vanhu lavo tekela ku hakela xikweleti xa vona ehansi ndzi nga va tsundzuxa leswaku swi na nkoka leswaku loko munhu a nga se tirhisa mali hinkwayo a tshame hansi a budget a swilo leswi a lavaku ku swi ku swi xava leswi swi nga ta pfuna vutomi bya yena kambe xa nkoka i ku a teka mali leyi yi leyi a yi kolotaku kumbe leyi a kweletaku munhu wo karhi a yi veka esayitini leswaku loko nkarhi wu fika lowu va nga twanana wona a kota ku hakela e mali liyani ku nga ri na madzolonga vanhu vo tala a va swi koti ku u budget a kumbe ku tswalela swilo leswi va swi lavaka na swilo leswiwa va swi kweletaku so swi na nkoka.

Eka ndhawu leyi ndzi tshamaka eka yona va machonisa vo tala va tiveka hi ku teka tinhundzu ta vanhu lava va kweletaku loko va tsandzeka ku hakela e naswona va tiveka ngopfu hi ku khoma ti ID ta vanhu lava va kweletaku leswaku va ta kota ku hakela hi xihatla hi mhaka ya ku loko munhu a nga ri na ID nga koti ku endla eswilo swo hambanahambana leswi nga ta n'wi pfuna swo fana na u xava eka ti eka eka eka tindhawu to fana na ti furniture store va lava va i due ku kondza loko munhu a kota ku xava so leswi pfuna vamachonisa leswaku va kuma mali ya vona e xihatla naswona hi nkarhi lowu nga fanela.

vubihi bya loko vatswari va apulayela vana va vona ti-student loan hileswaku ku hakela mali liya endzhaku swa tika swinene naswona a ni voni swi ri na nkoka ku va vatswari va apulayela vana va vona ti-student loan eka nkarhi lowu hi nga ka wona hi mhaka ku loko hi langutaka nkarhi wa sweswi ku na ku na ku na e ti bazari to tala to to tala swinene leti pfunaka vanhu ku leti pfunaka vana ku yisa tidyondzo ta vona emahlweni ti bazari to fana na vo NSFAS, ISFAP, NRF na tin'wana na tin'wana leti pfunaka vanhu ku nga zangi ku ri na ku hakela kumbe ku ri na ku boha ku hakelela loko se munhu a hetile so swi na nkoka leswaku vatswari va va na vutivi byo fana na lebyi.

Ku xava movha hi xikweleti ni vona swi nga ri kahle hi mhaka ku loko hi swi languta kahle ku ku hakela movha n'hweti yin'wana na yin'wana swa tika ende loko hi swi languta kahle loko munhu o va a tlharihile kahle i ta swi vona leswaku a swi olovanga ku heta ku hakela movha enkarhini wa sweswi hi mhaka ya ku ti interest leti taka na movha wa xikweleti e swa tika swinene mi ta kuma ku munhu a ya a ya heta ku hakela movha lowu a wu fanele a wu a hete ku hakela hi hi lembe ra twenty twenty five kumbe twenty twenty seven a heta ku hakela hi twenty trade ku va ku nga ha ri mali leyi a kolotaka yona kambe i va se a kha a hakela ti interest leti nga ta na movha lowuya.

Endzhaku ka loko munhu a lombile mali yo karhi eka tibangi to fana na Capitec Standard bank kumbe FNB munhu yi nyikiwa tin'hweti to karhi leti a faneleke ku hakela mali hinkwayo ta nyika xikombiso hi loko no no va ni lombi twenty thousand va nga n'wi pimela maybe tin'hweti to ringana e six ku ni hakela mali liya hinkwayo yi helerile naswona a va ku lombi mali njhe ku va munhu a kuma mali liya swa qualify yeriwa naswona va sungula va cheka eka e bank bank statement e xa munhu yaloye leswaku va vona leswaku i munhu loyi a kumaka mali yo karhi n'hweti yin'wana na yin'wana naswona hi fanele hi swi tekela enhlokweni leswaku tibangi leti na interest.